Ngaphandle kwesiXhosa ulwimi endiluthandayo sisilungu. Isilungu ke sithethwa nguwonkewonke phantsi wonke umntu ophilayo apha eMzantsi Afrika uyasazi isilungu kwaye yindlela okwazi uthetha nomntu noba ungaya phi na ngaphandleni kwalapha eMzantsi. Umhlaba wonke isilungu lelona lwimi laziwayo ngabantu.

Kwaye kwanyanzeleka ndithathe uhambo olungumgama omde khona ukuze ndiyokufika kwisiphambuka apho iimoto zixhaphake khona ndiphuma elalini. Nto leyo ke eyandenza ndadinwa ngoba yayingumgama omde lowo ngenxa yeemoto ezinqabileyo elalini.

Bayohluleka ngenxa yezizathu zokuba ayingabongo abantu abafundeleyo olu lwimi abo baguqula la magama kwaye loo nto leyo yinto efuna ukuqatshelwa. Kufuneke ibe ngabantu abalufundeleyo ulwimi lwesiXhosa abanezidanga ezitshoyo ukuba balufundele ulwimi lwesiXhosa kwaye loo nto leyo yinto ke ingancedisana nabantu khona ukuze sifumane amagama aguqulelwe ngendlela echanekileyo.

Ilobola kwamanye amakhaya iba yindlela yokuzuza imali ngaphezu kokuba iyindlela yokuzisa ubuhlobo phakathi lwamakhaya amabini.

Ootata abasebatsha kufuneka ukuba babe sebomini abantwana babo khona ukuze babe ngumzekelo omhle babonakale bengabantu abenza izinto ezilungileyo kwaye bangazenzi izinto ezimbi phambi kwabantwana babo ngoba abantwana akho nto bangayifundiyo.

Loo nto leyo iye indenze ndidinwe ndisayicinga ngoba mde umgama ekufuneke ndiwuhambile uya kufika apho iimoto zifumaneka khona kwaye ke ukukhala akusizi, kufuneka ndiyihambile loo ndlela xa ndifuna uya apho ndiya khona.

Kubalulekile ke ufundisa ulutsha iiresipi zokutya kwesiNtu ngokuba ngabona bantu ke ekumele bawufunde ukutya kwethu kwisiNtu ukuba kuphekwa njani khona ukuze singalahli imbo ngophoyiyana.

Umfundisintsapho wabo wesiXhosa kungafuneka enze into ekuthiwa yi-Xhosa Society apho ke abantwana abenza isiXhosa bangamane befika khona beyokwenza izinto zabo zesiXhosa ezifana nemibongo, ukufunda kweencwadi nokunye nokunye khona ukuze nabo bazive besekhaya.

Inkolo yobuKrestu neya kwaNtu, abantu abangamaKrestu baye bakholele ke ukuba abantu abakholelwa kwinto yesiNtu bakholelwa kwizinto zeedimoni kuba ingabantu abakholelwa kwizinyanya zabo, kwaye neendlela yezinto abazenzayo bayazigwexa abahambisani nazo kuba ke bona bephila indlela yesiKrestu.

Ukulotyolwa kunentsingiselo yokuba lo mntu uncuma naye usigcinile isithembiso sakhe sokuba ufuna ukuba nawe ubomi bakhe bonke kwaye ke xa ezisa abantu bakokwabo uba bazokucela futhi kwakhiwe ubuhlobo phakathi kwamakhaya wenu, loo nto ithetha ukuba lo mntu lona uzimisele ngawe kwaye ufuna uchitha ubomi bakhe enawe akhe umzi nawe, akhe ubomi nawe.

Indlela endandiyihamba yayinde kakhulu kwaye phambi koba ndiye esikolweni kwakunezinto ekwakumele ndiqale ndizenze ekhaya ekufana nezokubakho ndivulele imfuyo futhi ndiphinde ndibase phandle phambi kukuba ndihlambe. Xana ndisiya esikolweni ndihamba umgama omde apho ndihamba emathafeni okanye ndiwele kwiibhriji xa kunethileyo.